Amathole nokukhuphuka kwawo kubi kakhulu kodwa kungenxa yokuthi ezezimali zezwe lethu ziyantenga ntenga. Lokho kungasiza ukuthi ngiphathe imali ethi ayibe ningana kunegijwayele ukuyiphatha ukuze ngenze isiqiniseko sokuthi noma ngifika amathole enyukile ngikwazi ukuwakhokhela wonke.

Ngicabanga ukuthi ezokuthutha ziyawupholisa umqondo ngokuba umuntu uhamba indlela ezinde ekwazi ukubonisa namazwe kunokuthi uqhathanise nezinye izinkonzo zokuthutha.

Angivumelani nokushiswa kwamasonto nezakhiwo uma kuneziteleka ngoba lezi zakhiwo esisuke sizishisa, zisuke zizosiza thina futhi ekupheleni kosuku. Kanti futhi nasemgwaqeni uma seziphelile izeteleka suke kuyithi esesifuna ukuhamba kuleyo mgwaqo kodwa manje ngenxa yeziteleka sisuke singeke sisakwazi ukuhamba kuwo.

Bangakuqinisekisa ngokuthi uma sebezohamba noma bezogibela u-Uber noma u-Bolt, umuntu ethumele imininingwane ka-Bolt noma u-Uber kumuntu amethembayo noma umzali ukuze uma kukhona okwenzekayo kuye, imininingwane ka-Bolt noma ka-uber ikwazi ukuhamba emaphoyiseni.

Ngincamela ukusebenzisa amatekisi ngokuba amatekisi amanani akhona aphansi kanti futhi ayashesha ukufika lapho eya khona uma uwaqhathanisa namabhasi.

Ngingabe sengiyamtshela ukuthi ngenxa yokuthi ngiyagodola, ngeke ngikwazi ukulivula iwindi.

Abantu abadala bakholelwa ekuthenini izinkonzo zokuthutha zesonto zivamise ukungabibikho ngakho-ke lokho kuyiphutha.

Kulesi simo, kungamele ngicele kusomatekisi noma kumshayeli ukuthi kumele emise imoto ukuze sizokwazi ukuyohlenga impilo yalomuntu oshayisiwe, uma kuwukuthi usaphila kanti uma kuwukuthi osesishiyile emhlabeni, kumele kufonelwe labo abazobe, bezokuphepha abazokwazi ukususa noma behambise umzimba wakhe emndenini wakhe bemthole ukuthi ungakuphi.

Ngicabanga ukuthi imbangela enkulu yokubambezeleka kwezitimela ukuntshontshwa kwezintambo zikagesi lapho oxhumene khona kulayini wezitimela. Lokhu ngicabanga ukuthi kungalungiswa ngokuthi kube khona abantu abagadayo, abazokwenza ama-patrol-i njalo kulayini bezitimela noma kulayini .

Lokhu ngingakulungiselela ngokuthi ngithole ukulala okwanele ukuze ngikwazi ukuyihamba kahle indlela, ngizilungiselele, ngidle nokudla okwanele or futhi oku-healthy noma okunempilo.

Ezokuthutha zingaklanywa ngokuthi zibe nendawo eningi ukuze zikwazi uku-accomodate-a labo abenemizimba emikhulu, sikwazi futhi ukugcina nendawo ephephile for izingane ezincane ezisadinga ukufaka amabhande nezihlalo zemoto.

Izingxenye ezinhle zebhasi ukuthi uyakwazi ukuhamba indlela ende ngebhasi elilodwa uhambe uze ufike, liyama, uma nihamba indlela ende liyaye lime lapho nizothola khona okuya ngasethunjini, nikwazi nokuya ngasezindlini ezincane niyozikhulula kanti ezimbi ukuthi kuyaye kuthathe isikhathi eside ekuthenini ufike lapho oyakhona.

Ukukhuphuka kukaphethiloli akungiphathi kahle ngokuba uma kukhuphuka uphethiloli, kuphinde kukhuphuke nentengo yamatekisi kanti uthola ukuthi imisebenzi nemali abayiholayo abantu baseNingizimu Afrika incane kakhulu, igcina ingasakwazi ukwenela imali ukuthi umuntu egibele itekisi eye emsebenzini ephinde ekwazi ukuzinakekela naye njengomuntu.